Ke dumela hore dinakong tsa hajwale ntate o ntsa tlametse ho hlokomela lelapa ho etsa bonnete ba hore dintho di lokile ka tlung. Empa ka hoba batho ba basadi ba se ba sebetsa matsatsing a kajeno, ba etsa tjhelete e leng ya bona. Ba batla ba se ba sa mamele haholo, ba dumela hore bana le lentswe empa ke dumela hore batho ba bo mme tlametse ne nne ba ithobe. Pele o etsa ntho, bua le molekane wa hao e nne a tswele pele ebe hlooho ya lelapa.

Mohlolohadi ke motho wa mme ya nyetsweng, empa monna wa hae a ba a hlokahala. Ha o hlokahalletswe ke monna o le lenyalong, o bitswa mohlolohadi. Kgutsana ke ngwana eo e leng hore batswadi ka bobedi ba se ba hlokahetse, mme ba mo sile. Le ha sa sala a le mong mme ba setse ba le bane, ba tlo bitswa dikgutsana hobane ha ba sana mme le ntate a phelang.

Ka letsatsi la mahadi ke ne ke tla tsamaisa letsatsi la mahadi ka hore batho ba tlisitseng mahadi kwano ho rona jwalo ka ha e le baeti ba amohelehe. E re ha ba fihla gate-ing, ba siya seo ba tlamehang ho se siya. Empa ha se ba kene ka hare, ho se ho fanwe ka dimpho, re be ntho e nngwe. Ho dulwe fatshe, ho mamelwe ditori tsa lelapa lane, ho mamelwe ditori tsa lelapa lena hore re tle re bone hore okay, jwalo ka ha re se re kopantshitswe ke kgomo, re kopantshitswe ke kgomo. Mme batho bana ke batho ba tjena, rona re batho bana ba tjena. Ha hona a tlamehang ho tjhentjha, mara re tlametse re kgone hore re tsebane.